Mna eli siko zange ndalenzelwa kodwa ndakhe ndalibona. Liyafana twatse naxa kuthiwa kungeniswa amakhwenkwe esuthwini.

Kwakukho abantwana elalini ababeyozingela babuya bephethe injova. Phofu babuya bephethe impuku bayoja, babecinga uba yinjova. Xa bevayo begqiboyitya baxelelwa ukuba ayonjova yimpucuko le bayityayo.

Le nto ezilokishini kukho ulwaphulomthetho olungaka ndicinga mna kuba ulutsha olunintsi alusebenzi alunamali. Yiyo loo nto kukho ulwaphulomthetho olungaka.

Ingabakhuthaza kuba bebona imeko nobubele baloo mzi baya kuwo ukuba abantu bakhona ngabantu abanobubele kangakanani na.

Alisasetyenziswa esi sithethe kwesi xesha lanamhlanje kuba kweli xesha lanamhlanje kuyiwa ezibhedlele.

Ndicinga ukuba kungatshintsha xa ndinothi ndifumane umsebenzi ozondihlalisa edolophini.

Mna ndicinga ukuba ayontsongelo qha nje sisizukulwana esitsha.

Mna ndicinga ukuba phambi kokuba kuphume iincwadi, incwadi leyo inikwe umntu wesiXhosa owenza izigqibo zokugqibela. Ukuze kuphume incwadi, aqale ayijonge incwadi leyo.

Iyichaphazele kakhulu ngoba ulutsha ngoku nabantu abanintsi abasakwazi ukupheka ukutya kwakudala.

Mna ndicinga ukuba ingangumntu welali oyihambayo imicimbi yelali, owaziyo abantu belali, owaziyo amasiko ukuba hamba kanjani nezithethe.

Mna ndingakhetha uwenza ngoba kaloku lisiko lethu, yinto eyenziwayo.

Ndingamcacisela ndithi kukuqala ubomi okanye ukuqala ubudala.

Mna ndingakhetha umtshato wesiNtu ngoba ekhaya kusadliwa ngendebe endala.